Ni tsakela ndlela ya mavonakule hikokwalaho ka ku yi olovile naswona, yi olovisa swilo nakona yi tisa mahungu mo tala hi nkarhi wun'we.

Ta mitlangu hikokwalaho ni munhu loyi a nga busy.

Ku va va na vutirhisi byo ka byi nga pfuniwanga. Nakona swi endla leswaku ku ku va na vuveki kumbe ku va na nxaxamelo wa kahle wa vutirhisi.

Swi ku ri timhaka ta vanhu lava nga ringeta ku kanganyisa movha lowu wu rhwalaka mali. Naswona a swi vuriwa eka Munghana Lonene FM.

Ku ri va nga ringeta ku va ngetela nkarhi kumbe ku susa masiku ya ku hundzeriwa ka tona ti-data.

Ku nga ngeteriwa tindhawu laha tinetiweke yi hlanganaka kona ku ri, hambi yi tirhisiwa yona vo tala ku nga vi na ku tikeriwa.

Ku titwa u tsaka ngopfu, hikuva u ri na riqingho rintshwa, naswona u ya sungula ku hanya vutomi lebyintshwa.

Yi va yi ri na ku tikeriwa ka network, hikuva yi yi va yi rhwele vanhu va ku tala.

Swa koteka hikuva leswi a swi hangalaseke swi ya vona hi vanhu vo tala. Na lava a vo ka va nga ri kusuhani na yena, va nga kota ku tshinela eka leswi a swi endlaku.

Ya phurayivhete rivilo ra yona ri le henhla, hikokwalaho ka ku a yi tirhisi hi vanhu va ku tala. Ya mani na mani rivilo ra kona ri le hansi ngopfu.

I ku loko va ri ku endleni ka swa vona swa vuchudeni, va nga kuma leswaku inthanete yi yima yi nga ri ku tirheni. Va tshuka va va na nkingha ya ku qhubeka va ya emahlweni.

Ni ku lulamisa kumbe ku vonisa laha swilo swi langutekaka swi tika.

I ku ku na laha munhu a fanele a pfuniwa hi xihatla, a nga ta ka a nga koti ku fika a kule a ha ri munhu.

Ku hanya u nga ri na mati, ku hlupheka swa tlharihisa.

I ku yi veka endhawini laha u vonaka ku yi kahle nakona yi nge suki hi ku olova.

Na kaneta. Hikuva ku na laha ku nga ta fika ku lava munhu hi yexe, ku ri a tirha. AI yi nge swi koti hinkwaswo.

Na vona va na ndlela yo tisirhelela eka wona mpfumelelo wolowo. Laha va nga na vayimeri va vona lava va va yimeleke.

Ina, hikuva ku na van'wanyana vanhu a va koti, ku hlaya ndzimi ra xidyahlampfi.

I ku loko ko fika vanhu va lava ku tekela mali, va nga yi teka hinkwayo hambi ku ri navusiku.

Ina, hikuva vanhu vo tala, va lava ku tiva leswaku ku endleka yini hi vutomi bya vanhu lava va dumeke.

Ina, ni tshame ndzi yi tirhisa, a ndzi ri a mall. A hi Wi-Fi leyi ni nga byelaka munhu ku yi kahle for ku yi tirhisa.

Va nga swi kota ku tirhisa Wi-Fi yo ka yi nga ri kahle hi ndlela ya kahle. Hi ku va u nga yi heleli mbilu naswona u tiva ku ri u lava yini.

Kahle, hi ku pfuna loko u ri na vulavisisi byo karhi.

A ku nga ri na lexi a ni ta va byela xona. A ni to vekela xikhiya eka yona, ku va nga koti ku yi fikelela hikuva yi ta karhata na mina n'winyi wa yona.

Hikuva swi byela vanhu hinkwavo ku ri hanyo ra munhu ri njhani, kumbe i hanya vutomi bya njhani, kumbe i tala ku va a ri kwini a hanya na vanhu va njhani. Swi endla leswaku na loko ku ri na lava va lavaka ku n'wi endla swilo swo biha, va hatla va n'wi kuma.

Hi ku va hi ku dyondzisa vana hi AI kambe swi nge olovi, hikuva AI yi nga fika laha yi cincelaka na vadyondzisi.

Swi olovisa swilo. Swi olovisa swilo hikuva na laha a hi fanele hi teka nkarhi wo leha, hi teka nkarhi wuntsongo ngopfu.

Ku swi va ka ndhawini ya kahle, na ku u nga kombisi ku ri i na swona laha u tshamaka kona.

I ku va, lava ku ri swiyenge swa vona swo teka mahungu swi va leswi swi va ka na valandzeleri va ku tala. Va tiva na leswaku laha Afrika-Dzonga vanhu vo tala va landzelela ngopfu vona vanhu lavo duma. Hikokwalaho ka ku loko va endla mahungu va kandziyisetela vona hikuva swi tiva ku vanhu va lava ku twa mahungu.

Ni nga tsakela ku dyondza etlilasini. Hikuva eka inthanete swa endleka loko nkarhi wo karhi wu vekiwile ku ri ku ta dyondziwa, u kuma ku laha wena u nga kona inthanete ya kona a yi endli swona ya tsematsema. Kumbe u kuma ku hi nkarhi wolowo wena laha u nga kona u khumbe hi xiyimo xa ku ku va ku nga ri na gezi. Naswona nkarhi wa kona.

Ina, ya khumba hikuva loko nhlayo ri henhla swi endla leswaku rivilo ri va hansi. Ri va hansi ku ya hi ku ri tikeriwa ku fika kwihi.

Ahee, a ni kombela ku pfuniwa ku ya hi ku tsarisa na ku inthanete leyintshwa yi nga kona yi fambisa ku yini? Naswona munhu a nga ti kuma a ri na yona hi ndlela yini? Nakona swi olove ku fika kwini ku yi tirhisa? Na rivilo ra yona ri ta ni hi kwihi?

I ku ni vutisa ku swi nga va swi vangiwa hi yini, nakona a ku vi na ndlela leyi vanhu va kotaka ku pfuneka eka aka swirilo swo fana na leswi hi ndlela ya xihatla.

Nxavo wa data wu durha ngopfu naswona vanhu vo tala a va koti ku wu fikelela.

Swi hambana hi ku durha data ya Cell C ya durha naswona ndzi nga xava ya Vodacom.

Ndzi twa mbilu ya mina yi vava ngopfu hi ku data ya mina yo va yo helela a moya ndzi va ndzi nga yi tirhisanga.

Ndzi tatisa ka nharhu hi n'hweti naswona ni xava netiweke ya MTN.

Data yin'wana na yin'wana ya nghena eka ti-cellphone yi tirha swilo hinkwaswo naswona ya pfuna hi yona yi endlaka ku foni ya mina ni vona ku ri foni naswona ni tshama ni yi khomile.

A ni ta ka ni nga khoneketi munhu kumbe ku share-ra data leyi na munhu naswona a ndzi nga ta tshama ndzi ri ku yi tirhiseni a ndzi ta yi tirhisa loko swi boha.

Wi-Fi a yi heli data ya hela Wi-Fi u va na yona n'hweti yi ze yi hela wa ha tirhisa inthanete.

A ni voni a ndzi endli swilo swo ka swi nga ni bohi naswona loko ni vona ku ya hela ni tirhisa kan'we nampundzu ntsena hi siku hala kun'wanyana a na ha yi tirhisi.

Hikuva vanhu vo tala va tirhisa tona tiselufoni.

I ku munhu a va na xilo xo xi endla a nga tshami a karhi a tirhisa foni minkarhi hinkwayo naswona loko u khoma foni u nga hleketi ku tirhisa inthanete.

Leswi data yi durhisaka swona swi nga endla leswaku na vana va xikolo va tsandzeka ku yi fikelela naswona loko a vo yi fikelela a va ta kota ku kuma information yo tala hikuva kun'wanyana va fanele va nghena ka inthanete va yingisela vanhu va karhi va dyondzisa swi lava data.

I ndlela ya vona yo endla mali naswona va kota ku vitana vanhu vo tala ku va tshinela va kota ku xava.

Hi leswi va lavaka ku swi endla leswi u lavaka ku swi endla swi vula ku u fanele u xava data yo ringana swona.

Leswi va swi lavaka hinkwaswo a va koti ku swi fikelela swi helerile hikuva swin'wanyana swi lava data yo tala laha hi vonaka ku vanhu a va na mali.

Ni nga kucetela hi nkarhi loko data wu yi tekeke yi nga se expire-a ni nxavo wa kona ku ri i mali muni naswona laha ni nga kona hi wihi netiweke lowu khomaka kahle.

Hi leswi va hlanganaka na swona loko va ri busy va hi endlela yona data leyi.

Ku ri i ta tirhisa u kha u swi tiva ku hi siku ro karhi ya famba.

Ndzi nga tikuma ndzi ri karhi ndzi download-a tifilimi switori swo leha leswi ndzi nga swi vonaka endzhaku ka loko yi ta va yi expire-rile.

U nga tikuma u helele hi data u nga tiyimiselanga naswona swi ta ku endla leswaku u xava data u kha u nga swi lavi.

Swi vula leswaku u nga xava data yin'wana u tatisa leyi u nga na yona naswona na yena swi endla loko data ya mina yi herile hinkwayo yi fike emakumu.

Ndzi nga teka mali ni nghena eka app ni languta data leyi nga ndzi fikisaka yi ni hetisa n'hweti ndzi xava yona.

Hi ku yi data yi nga ku helela hi nkarhi lowu u nga busy hi swin'wana naswona swi need-a inthanete kumbe ku lava inthanete hi xihatla kumbe hi nkarhi wolowo.

Un'wana na un'wana a nga ti xavela ya yena yi nga fiki ka xiyimo xa ku data yi tirhisa hi tele.

iPhone swilo swa yona swo tala swi lava mali nakona swi tirha ngopfu hi data.

Ku ri swilo hinkwaswo u kota ku ti endlela ku nga vi na leswi u vonaka u swi vonaka u tsandzeka ku swi endla.

Hikuva va kota ku twisisana no pfunana naswona un'wana na un'wana ku ya hi tindzimi to hambanahambana a kota ku hlaya.